O mong le e mong o na le dipina tseo e leng hore wa di thabela, mme o rata ho di bina ka nako tsohle. Mme nna ke rata mmino wa coral-e hobane o hlabolla moya wa ka, o na le molaetsa wona ebile ke mmino oo e leng hore o kgona ho mpha kgotso ka nako tsohle. Ke mmino eo e leng hore le kereke e ke e tsamayang ho binwa ha haholo, mme ha ke mametse pina tsena, ke utlwe hore ke ba le kopano le Ramasedi.

Data ya matsatsing ana e tura haholo, mme tsela eo re ka bolokang data ka yona ho tseba molemo wa yona, le hore re sebedisetsa ho etsa mabaka afe. Mme enngwe e ka thusang haholo ke hore batho ba rekisang data ba fokotse tjhelete tsa teng, mme data e tla be e ya e mong le e mong mme e tshwanelwa dipokoto tsa bona. Mme ho ka thusa ha hoba le ha data ya kgwedi le kgwedi, e e leng hore re tla nne re kgone ho e patala kgwedi le kgwedi. For bao e leng hore ba na le bokgoni ba yona.

Motho a batlang ho bala ditaba radio, nka mo eletsa hore a ithute ha ntse a le hae, a ithute ho ditekgeniki tse teng jwalo ka tiktok. Ho bua ka di Facebook-u, ho bua ka di Youtube-o, a Ithute ho ba bang, mme a botse batho bao e leng hore ba sebetsa di radio dipotso. Hore a tla tsebe hore na a ka qala jwang? Kapa hona a kena sekolo sa ho bala ditaba radio.

E dumela hore di filimi tse nyontshang a di ya tlameha ho bapatswa dithelevisheneng tsa ma-Afrika, hobane ha di na thuto e ntle ho hang. Mme di ka ama kelello tsa batho bao e leng hore ba di shebelletse.

Re ka kgona ho sebedisa marangrang ka nako e le ngwe, ha feela re ka dumellana ka nako hore e mong o tla a sebedisa ka nako e itseng, e mong o tla sebedisa ka nako e itseng. Ho re tle re fanane monyetla kapa ho na ho ba nthong e le ngwe ka nako e le ngwe.

Ha marangrang a hao a qala a nyamela kapo hona a tima, ho molemo hore o qalwe computer ya hao fatshe, kapo hona ho e tima. Ebe o e bula hape hore marangrang ana a tle a kgutle.

Ho bohlokwa haholo ho ba le marangrang ana hoba ka nako tse ding, jwalo ka nako tsa Covid mesebetsi e ne e fela, mme he ne hlokahala hore e mong e mong a tle a qalwe fatshe. mme ho bohlokwa hore e mong le e mong a tseba haholo ka marangrang ana e le ho bapatsa yona kgwebo ya e hae, mme a tla kgone ho sebedisa tsona dithupello tseo e leng hore o di fumane mesebetsi. Mme a tle a fe ba bang ditshebeletso tse tshwanang le tseo hore atle a kgone ho iketsetsa tjhelete.

Kgale kgale ke sebetsa seyalemoye, mme ke kopana le mefuta ya dipina tse leng hore di bapala. Mefuteng e ya dipina tse bapalang. Ho na le tseo eleng hore di ratwa ke batho be e leng hore ba mamela seyalemoye, mme nka rata hore le ka mokete ona rakgadi re tle re letse mmino oo e leng hore o ratwa ke yena. Ha o ka sheba batho ba ba baholo ba rata mmino ya ne ya ya marato, ba bang ba rata mmino ya ya setso jwalo jwalo. Mme ho ka bohlokwa hore letsatsi lena re tle re letse e be le rakgadi mme e se ka ba haholo letsatsi la rona.

Monyetla o ka bang teng ke hore e be nna a rekisang data e leng siyo, hore ke tle ke rekisetse batho bao e leng hore ha ba na yona. Mme o se ka ba le ntho ya hore motho e mong o tlameha a palame kapa a tsamaye tsela e telele hore a tla fumane data. Ke bona ho le molemo hore e be nna a iketsetsang mosebetsi Ke rekisetse batho ba hlokang data.